I-ephu yasebhange gogo ingakusiza ngokuningi ungakhona ukuthi uma udinga ukuthumela imali ungalokhu uya emabhange ungakhona ukuyithumela imali uhleli usendlini, kanti futhi noma ngabe udinga ukuthenga ugesi, ugesi ungawathenga uhleli khona lapha endlini okanye noma udinga i-airtime, kuningi ongawazi ukukwenza. Kungabalwa khona futhi uma ulahlekelwe ikhadi, ukulahlekelwa ikhadi kwakho angeke sibe khona isidingo sokuthi uye ebhange ukuze ukwazi ukuyovala ikhadi lakho, ungaluvala ikhadi ngayo i-ephu yakho.

Njengomuntu ohlala emaphandleni ukuthumela imali ngeselula kusiza kakhulu njengoba kuyenzeka uthole ukuthi kukude ukuya ebhange ukwazi ukuthumela imali, kanti futhi uthole ukuthi ngaleso sikhathi akuhambeki emgaqweni. Ukuthumela imali ngeselula kusebenza kakhulu.

Ukonga bangaqale babheke amanani aphansi amabhange, okungaba imali ethathwa yibhange njalo ngenyanga, bacinge lapho khona ibhange okuyilona bhange elithatha imali encane. Kanti amathuluzi okwenza ibhajethi, bangathatha ibhange othi uma ubeka kulo imali likunike libe nenzuzo eningi.

Izikweledu zokufunda ilapho khona uboleka imali ebhange ukuze likukhokhele imali yokufunda emabangeni aphezulu, inzuzo yaloku kungaba ukuthi uyakwazi ukuthi ufunde uqede ufundela leyo nto osuke uyifuna. Ubungozi bazo lezi zikweletu kungaba ukuthi ibhange osuke uboleke kulona imali likuboleke imali ngenzalo enkulu, ugcina usuzithola ukhokha imali engaphezulu kunaleyo ubulindele ukuthi uyikhokhe.

Umshwalense wemoto ngawuthatha lapho ngangilandela khona izethembiso ezazenziwe inkampani engangithathe kuyona umshwalense womoto, angigculisekanga njengoba kwathi uma imoto yami esishayisile umshwalense awukwazanga ukuthi ukwazi ungibhadala noma ungibhadalele leyo moto.

Amabhange uma ekhangisa ngezinhlelo zawo awayibali yonke imininingwane ebalulekile njengoba besuke bezama ukuthi bahehe amakhasimende, kukhona ulwazi oluthile olusuke lubalulekile abangalifaki lapho emikhangisweni yabo.

Lokhu kungashintsha ukulukhulu njengoba abantu bezokwazi ukuthi baboleke imali kaningi ngesikhathi esifushane, kanti kungadalela ukuthi abantu bakwazi ukuboleka imali ngaphandle kokuba novalo lokuthi uma kuthiwa mhlawumbe umuntu uphelelwa umsebenzi uyokhona kanjani ukuwukhokhela leyo mali leyo.

Ngalesi simo bengingabathatha ngibase enkantolo njengoba isimo esifana nalesi isimo sibucayi ngempela, ngakho-ke bengingafaka naphakathi ingalo yomthetho njengoba laba bantu bezobe bekhombisa okungasucabangeli njengoba bengasasiniki imali ngendlela ababesithembise ngayo. Kanti futhi bengingagqigqa ngingapheli emahhovisi abo ngizama ukuthola ukuthi kwenzakalani.

Emva kokuqeda ukuthumela i-application yami ye-UIF ngizizwa ngithokozile njengoba le mali le ngilindele ukuyisebenzisa ukuze ngazi ukuthi ngakhe ekhaya kanti futhi kuningi engilindele futhi engifisa ukukwenzela abazali bami.

Bengingasebenzisa yona indlela yokuthi ngimuthumelele imali uMapaseka ngayo iselula njengoba loku kuzoba lula ukuthi akwazi ukuthi athole leyo mali, uma kungukuthi loyo muntu loyo akanayo imali yokufinyelela edolobheni eliseduze naye.

Lezi zinkampani zibamba iqhaza elikhulu ngempela emphakathini njengoba zikwazi ukuthi zilethe ulwazi oluningi emphakathini ngokuvakashela izikhungo lapho umphakathi usuke uhlanganyele khona, njengemihlangano yemiphakathi kanye nalapho okusuke kudlalwa khona imidlalo yemiphakathi.

Ukuthumela lesi isicelo se-UIF kuletha okukhulu ukukhululeka njengoba umuntu ebhekene nezinsizi eziningi njengoba ungasekho.

Akumele abantu bathembele kulolu hlelo njengoba ukuboleka imali siqu sakho kugcina kudalela ekuthenini ezinye zezikweledu ungakhoni ukuthi uzibhadale ngendlela efanele, kanti lokho kugcina kuletha kugcina kukhwakhela igama elibi emkhakheni wokubolekwa kwezimali.